Abafundi besikolo bangahlala kwezo ndawo bangenzi misebenzi yesikolo, abanye bangayeka nokuya esikolweni. Into efana neWi-Fi yinto emosha ixesha kumntu ongazange wazifundisa ukuba akhathalele izinto zakhe.

Ukulungisa le ngxaki ndizawubhatala abantu ngandlela abasebenze ngayo.

Ezi ephu ziba luncedo kubantu abathetha isiXhosa ngoba ke umntu uyakwazi ukuba avisise ezo zinto zibhaliweyo kwelo khasi akasebenza ngalo okanye kwelo khasi aludingayo.

Ndiya kumajelo la asasaza izinto eziphablishiweyo.

Ndingamcebisa ukuba afumane lena akazakwazi ukuba xa ke ephuma endlini akwazi ukuyifaka epokothweni ngoba into yeWi-Fi yinto yokuba kukhona ezi ezincanyathiselwa edongeni apho endlini apho uhlala khona. Lo mzuzu uphuma apha endlini awukwazi ukuyisebenzisa.

Ngokolwam uluvo yinto yokuba i-production zakhona azintlanga, ubone ukuba imuvi inekungu okanye ibali elo lide okanye langxanyisiwe.

Ziindaba zokuba apha eMzantsi Afrika kubulalwa abafama.

Ndingamxelela ukuba uyakwazi ukuba abambise loo ndawo okanye loo mntu akambona epapasha ifoto yakhe. Ningamxelela nokuba izawudlula, emva kweveki okanye iiveki ezimbini kuzawube sekuthethwa ngenye into.

Libizwa ngokuba yiStraight Off the Boat ngoba ke ibonisa indlela abantu abakwazi ukuba baphile bafumane ubomi, kwaye ubomi bukwazi nokuba kuqhubeke. Bakwazi nokuba baphumelele apho umntu eye wathatha intsapho yakhe ayophila kwelinye ilizwe.

Le nto lena inobungozi ngoba kule nto yokuba abantu bayabiwa babulawe okanye bathengiselwe amanye amazwe, kulula ukuba umntu umbone ukuba uzikhuphile nendawo akakuyo ukwazi ukuba uhambe uyomba, umthengise. Okanye loo mntu lowo bayazi ukuba baphi baze bayothathwa babulawe, kuthathwe amalungu abo omzimba.

Andiwuvisisi umbuzo kodwa ke intle into yokuba xa kukhona iintlekele ezifana neeCOVID-nineteen oba zikhona iindlela zokuba abafundisi bakwazi ukuqhagamshelana nabantwana besikolo ukuze umsebenzi wesikolo ukwazi ukuqhubeka. Nabantwana baze bangashiyeki emva bakwazi ukuba baqhubeke nemfundo zabo.

Ndingamcebisa ukuba angakwazi ukuba abhatale uNetflix okanye uShowmax ukuze akwazi ukubukela iimuvi.

Into angayenza kukuba atshintshe iphasiwedi ngalo lonke ixesha.

Njengoba benditshilo okokuba umntu uyakwazi ukuba afunde iindaba kwii-publication ezifana noCNA okanye alandele iindaba kooSABC, amamele iindaba koonomathotholo.

Ingxaki eziziswa yi-social media zifana nokuba kupapashwe izinto zekhaya ekungafanelwanga ukuba zaziwe ngabanye abantu. Ezinye iingxaki ezingaziswa yi-social media kukuba nina nilusapho ningabi nabudlelwane obufanayo nangaphambili, eyona nto enihlala nithetha ngayo ibe zezi zinto ze-social media.

Uyakwazi ukuba uthenge i-battery kwaTakealot ezawukwazi ukuba isebenzisane nawe xa yi-loadshedding.

Xa usungenile kuWhatsApp wakho uzawubona umachaphaza amathathu apho ngaphezulu kuWhatsApp wakho, cofa kuwo. Uzawubona into ethi new group uze cofe kuyo. Ke ngoko ubhale igama elo ofuna ukulibhala ozawubiza ngalo igruphu yakho uze uze ufake nezinye iinkcukacha ezifunwayo.

Okokuqala, ndingafundisa ngezinto eziye zenzeke abantu xa behlukunyezwa kweli khasi likaFacebook. Enye yezinto endingazenza kukuba abantu ndibabhlokhe baze bangakwazi ukuba bakwazi ukuba abantu bathethe neyiphi na into abafuna ukuyithetha ebantwini.

Andikaze ndidibane nengxaki enjalo. Eyona nto iye indiphazamise kukuba xa umntu efowuna ngelo xesha ndize ndikwazi ukumxelela okuba khona into endisayenza, aze afowune ngelinye ixesha.